Dithulaganyo tsa go fepa dijo kwa sekolong di fokotsa go senya dijo ka go rulaganya menu ka kelotlhoko. So go fetola dikarolo le go ruta baithuti ka go somarela dijo ba dira manyoro a masalela le go dirisa di-bin-i tse di siameng tsa matlakala. Ka dinako tse dingwe ba fetola matlakala go nna ditsompelo tsa ditshingwana tsa dikolo. So go rarabolola mathata a go boloka ba tlhopa dijo tse di sa tlhokeng go tsengwa mo setsidifatsing, le go tokafatsa mekgwa ya go boloka, so tirisanommogo le balemirui ba selegae le maiteko a go busetsa dijo, di thusa gape go laola lefitiso le go thibela go senyega.

So, ditirelo tsa boitekanelo di boloka tshedimosetso ya molwetse wa kankere ya madi e e leng sephiri ka go latela ka tlhoafalo melawana ya semolao le ya maitsholo e e tlhokegang tumelo ya molwetse gore e senolwe ntle le fa e laetswe ke molao. Phitlhelelo ya tshedimosetso ya molwetse e lekanyeditswe go badiri ba ba letleletsweng, fela ka ditsamaiso tse di sireletsegileng le tse di sireleditsweng ke nomoro ya sephiri. Tshedimosetso e e abelanang go dira dipatlisiso kgotsa ga e itsewe go sireletsa boitshupo. Batlamedi ba tlhokomelo ya kalafi gape ba buisana le balwetse ka tsela e e utlwalang sentle, ka gore tshedimosetso ya bone e tla dirisiwa jang le go tlotla dilo tse ba di ratang.

Batho ba ba nang le bogole kwa metseselegaeng, ba lebane le dikgwetlho tse di jaaka go tlhaolwa, go kgapelwa thoko, go kgapelwa thoko mo ditirong tsa morafe, mme seno se gakatsa mathata a bone. Ba kgaratlha thata go bona tlhokomelo e e lekaneng ya boitekanelo, ka ntlha ya sekgala se se leele. Baitsanape ba le mmalwa ba tlhokomelo ya boitekanelo le go tlhaolwa ke batlamedi ba tlhokomelo ya boitekanelo. Gantsi ga go fitlhelege dipalangwa mme seno se dira gore ba seka ba kgona go tsamaya le go nna le seabe mo ditirong tsa ikonomi. Mo godimo ga moo, metseselegae ga e na thuto e e akaretsang botlhe. Katiso ya tiro ya diatla le ditirelo tsa bogole, mme seno se kgoreletsa gape go akarediwa ga yone mo loagong le mo ikonoming.

Lebolelamading e leng HIV e ka tshwaetsa lesea le le tswang mo go mme, yo o nang le HIV ka nako ya boimana, pelegi kgotsa ka nako ya go anyisa. Kwa ntle ga kalafi kotsi ya phetiso e ka simolola ka fifteen percent go ya go fourty-five percent. Fela kalafi ya Antiretroviral e leng ARV e ka fokotsa kotsi eo, go nna mo e ka nnang to like, one go ya go two percent. Kalafi ya thibelo ya mme le lesea e botlhokwa thata go fokotsa phetiso ya HIV, go tswa mo go mme go ya kwa leseeng.

Matshwao a ntlha a lebolelamading e leng HIV a a bidiwang Acute Retroviral Syndrome. Gantsi a tlhagelela dibeke di le pedi go ya go di le nne morago ga go tshwaetsega. Mme a tshwana le bolwetse jo bo tshwanang le jwa mokgotlhwane e leng flu. So, matshwao a no a a tlwaelegileng a akaretsa letshoroma, go opiwa ke tlhogo, mometso o botlhoko, di-lymph node tse di rurugileng, mesifa e opang letshoroma le letsapa. Matshwao ano gantsi a tsaya malatsi a le mmalwa go fitlha go dibeke di le mmalwa, morago ga moo gantsi a fela le fa mogare ono o santse o le mo mmeleng.

Melemo gantsi e na le ditlhwatlhwa tse di kwa godimo ka ntlha ya di patente. Kgaisano e lekanyeditsweng ja di ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa le tsa go papatsa. So, fa mongwe a sa kgone go duelela melemo, a ka kopa thuso mo mananeong a go thusa molwetse, a dirisa melemo e tlwaelegileng kgotsa a bona dithuso tsa puso tsa kalafi. Go buisana le batlamedi ba tlhokomelo ya boitekanelo go bona ditsela tse dingwe tse di tlhwatlhwa tlase le gone go botlhokwa. Mekgatlho ya bopelotshweu ya baagi le diteko tsa kalafi, di ka nna tsa neelana ka tshegetso e e oketsegileng.